Ee, sehlopha seo ke se ratang , ke sa bolo se bitswang kaizer chiefs . Le ha hona jwale , se dula se jowa , empa ntse ke se rata. Ee, tse ding tsa dilhodisano, tseo ke di ratang haholo , ke tsa fifa world cup le the olympics.

Ee, ke dumela hore bakwetlisi bana ba tswang mose , ba etsang mosebetsi o motle haholo , ee dihlopheng tsa rona, kapa sehlopheng sa rona sa naha . Ka hoo, ha ke bone bothata boo nkareng bo teng ha naha, e nka bona bana ba tswang mose.

Ke dumela hore motho e mong le mong o na le tsela eo a ikwetlisang ka yona, kapa a etsang dintho tsa di ratang ka teng . Mme jwalo ka ee ba bang ba baithuti ba ithutelang tsena tsa temo . Ke dumela hore ke mokgwa o motle, wa ikwetlisa haholoholo , hore ho bontsha le hore o tlabe o ja ditholwana kapa tsona ee ditholwana tseo tla beng o e le wena, o itemetseng tsona.

Ee, setswalle sena ke se sebedisa ee hore se ntswela molemo ka ho bapala le bona , jwalo ka ha ke rata ho bapala netball ee, batswalle ba ke ba entseng papading ena . re ikwetlisa mmoho le bona , mme re thusana moo re bonang, hore e mong o na le bofokodi teng.

Jwalo ka ho mo ke lesiya a le atjhe hore ntho engwe le ngwe e nang le nako ya yona, ke dumela hore papading e nngwe le e nngwe , ee e nngwe le e nngwe e nang le nako ya yona, hore batho baye ba e thabele, jwalo ka selemo se fetseng, ka ha ho no ho thabetswe papadi ena ya rugby. Ke dumela hore haeba e ntle e le nako ya yona , e tla nne e ratwe, kapa batho banne ba tsamaye le yona . Empa ho tsa cricket-eng, ke dumela hore ho tla tswa ka hore na motho o rata cricket ha kae.

Ha ke bapisa batho bana ba le babedi, ke dumela hore e mong le mong o na le lebaka hobaneng a kgethile ee , ho etsa seo a se etsang . Ee ha ho bolele hore ha e mong a nka karolo dipapading , e mong ha tlo kgona ho ntshetsa tsebo ya hae pele . Ke dumela ho tla ya ka hore, motho o kae bophelong le hore na o rata ho etsa eng.

Ee ho batho ba e ratang, ke dumela hore keng taba e monate haholo, empa ee ke dumela hore e na le kotsi e kgolo haholo maphelong a batho . Ka hoo, ke dumela hore na ee papadi ena , ha e ka etsuwa hore e be molaong , e tlaba molaong ho batho ba e ratang . Empa ho batho ba sa e rateng ka nnete , ke bona ho ntso ho se phoso , hobane ha ba ntse ba so tloya, ba ye ba lo shebella kapa ba ke karolo papading eo.

Ke dumela ho sebetsa ka sehlopha kannete ke ntho e ntle, mme e tlisa le hore batho ba sebetse mmoho , mme ba thusane.

tsela eo ho etsuwang taba ena ka yona, ha e ndule hantle , hobane ke dumela hore baithuti le bona ba nkile karolo e kgolo , ee moputsong wa tlhodisano , mme ke dumela hore ba tlameha hore ba fuwe le ha e le bonyane bo bonyane ba tjhelete eo.

Ee, ke dumela hore ha e tshwarelwa naheng ya rona feela , e ka thusa haholo hore batho ba tlang naheng ya rona , ee ba tsebe haholo ka mona naha ya rona e tswang teng , ee le matjhaba a rona ka hare ho Afrika Borwa.

Ee, ha ke senye tjhelete, ha ke ya gym-ing , ee hobane ke bone bohlokwa ba ho ya, mme ke tseba hore moputso o ke tlo thola , ke o mong o moholo o motle , oo nna ke tla beng ke o batla, jwalo ka motho a patetseng tjhelete eo, ho ya moo gym-ing , mme le ho sebedisa dintho tse ka hare ho gym eo.

Ee ke dumela hore sa tlamehang ho se etsa feela, ke hore a boloke tjhelete e ngata e tla kgona hore a kgone ho sebedisa dikoloi tsena hore a ikwetlise.

Ee potso ya pele, e ke tla e botsana ke hore na ka hara setjhaba ee ke dipapadi tse kae tse teng , tse tsebisahalang mmusong , le hore na ditlhoko tse teng ka hare ho dihlopha tsena, kapa dipapadi tsenana ke difeng.